Umdlali wentenetya obaseleyo obhinqileyo nguIga ophume izandla. Isizathu esenza ukuba ndiphume naye kungokuba undidlalela kamnandi kwaye futhi ungowokuqala ebadlalini betenetya ababhinqileyo ukuphuma izandla.

Oyena mdlali webhola ekhatywayo nguRonaldo. Isizathu sokuba ndimthande nam ndinganqwenela ukufana naye ngenye imini, indlela ayidlala ngayo ibhola, indlela abaleka ngayo.

Owona mdlalo wevidiyo endiwuthandayo ngowemoto. Ndikhule ndizithanda kakhulu iimoto umdlalo wevidiyo wemoto ndiyawuthanda. Ndingumntu othanda iimoto.

Umdlalo endiwuthandayo kwielektroniki okanye kwifowuni yam ngumdlalo webhola. Umdlalo webhola ndiwuthanda ngokuba nam kuba ndiyidlala ibhola ndiyithanda.

Umdlali ophuma izandla webhola ekhatywayo obhinqileyo nguAlisha endivayo mna, ngowaseSwitzerland ngokokuhlala. Isizathu sokuba ndithi ngumdlali ophume izandla nakwi-intanethi naku-social media nguye osekuqaleni, nguye obaseleyo xa usetsha abadlali ababhinqileyo bebhola ekhatywayo.

Ndingathi luyakhuthaza ngendlela elungileyo, ngendlela erayithi kakhulu ngoba nabanqwenele ukudlala nabo. Bazibona ukudlala lebhola yombhoxo, bazibona kwiminyaka ezayo bekule ndawo iSpringbok sikuyo ngoku, bedlalela iSpringbok.

Lo mbono waye watshintsha emva ko-nineteen ninety-four ngoba saye sakhululeka sonke nabantu abamhlophe baye abaye babe beyithanda ibhola baye bakwazi nokuba baqale bayidlale ibhola nabantsundu. Bewuthanda umbhoxo baye bakwazi bakhululeka ukuba bakwazi ukuba badlale ibhola yombhoxo.

Ndingathi izikolo zibaluleke ngale ndlela yokuba ziyabaphephisa abantwana kwizinto ezenzeka ngaphandle ezifana nokusebenzisa iziyobisi nokusebenzisa iziyobisi ngabantwana abancinci.

Indlela esetyenziswa ngayo imali bayayisebenzisa ngendlela engababhenefithiyo. Umzekelo ukuba bebethenga ezi zinto zifaneleyo ukuba bazithenge zokujima ngabe noko bayawina eminye imidlalo.

Iqela lebhola ekhatywayo endilithandayo yiKaizer Chiefs. Ndingathi ukuze liqhube kakuhle maliqinise phaa ebadlalini balo baqiniseke ngokuhamba ijim. Ngaphambi kokuba bayodlala bangazibandakanyi nezinto ezizokwenza uba baluze i-fitness lena esebeyisebenzele kanzima kangaka bejime.

Owona mdlalo ndiwukhumbulayo ngowebhola yombhoxo ndandiwubukele apha esikolweni phakathi kwe-UFH neStellenbosch. Into engalibaleki ngayo kukuba satyiwa satyiwa nge-point, ngenqaku elinye.

Ndingathi makathenge umdlalo wePlayStation five ngokuba angafaka nokuba ngeyiphi ividiyo yegeyimu afuna ukuyidlala athe wayithanda.

Kwezemidlalo lusihlakula kanje olukhulu ngokuba lifundise abantu ngendlela yokuba baphathane kakuhle, bathethe kakuhle nabanye nendlela yokuba bakhale, nendlela yokuba babambisane ukuya phambili.

Amabala akhoyo ezemidlalo esikolweni sam libala lebhola yombhoxo, libala lebhola ekhatywayo, libala lebhola iqakamba, libala lebhola yentenetye, libala lebhola ye-netball edlalwa ngamabhinqa, libala lebhola ye-basket ball, libala lebhola ye-volleyball, libala lebhola ye-aerobics.